E re ke dumedise bohle ba teng kopanong ena eka kwano. Re le bitseditse kwano ho tla seka-seka le hona ho utula bohlokwa ba dipolasi kapa bohlokwa ba ho etela dipolasing. Polasi di bohlokwa haholo ka ha ke tsona tse etsang moruo wa rona o be matla ebile re kgone ho tlisa kapa hona ho tsamaisa tse ding tsa dintho tsa bohlokwa naheng ena ya . Mme seo nka o tshepisang sona kapa ho bolella sona hape ka dipolasi ke ho re re kgona ho sebedisa tse ding tsa dintho tseo re iketsetsang tsona kapa tseo re di lemang dipolasing tsa rona. Hangata batho ba ipotsa hobaneng ha dipolasi di le bohlokwa? Dipolasi di kgona ho eketsa kapa hona hoba le tjantjello e ntle haholo moruong wa naha ele ho matlafatsa kapa hona ho tlisa matlafatso e tiileng moruong ka kakaretso.

Ho hlaola kapa ho tlosa lehola polasing ya hao bakeng sa hoba le poone e matlafetseng, o ka sebedisa tse latelang. O ka nka mehoma, peke kapa wa batla thuso ho borapolasi ba bang banang le tsebo e kenelletseng. Kapa o ka batla technology ya hona jwale ho leka ho etsa dintho tse nepahetseng.

Ho fumana tjantjello kapa ho fumana lefatshe ka mokgwa o nepahetseng ho ka ya dikantorong tsa lefapha la tsa boqapi, lefapha la tsa bodulo, kapa lona lefapha la ikarabellang ka tsa lefatshe. Mme ha o fihla dikantorong, le ka etsa sena se bitswang application for agricultural land. Mme wa tlaleha kopo ya hao ho ba ikarabellang. E bang o sa fumane thuso kapa o leka ho latela e meng ya metjha o ka ya ho tse ding tsa di-website eleng WWW dot agricultural dot CO dot ZA.

Dimela ke dintho tse leng hore di ya ka ho fapafapana. Ha tse ding tsa dimela di ikarabella kapa di hola hantle ka nako ya hwetla. Tse ding di hola hantle ka nako ya mariha kapa ya hlabula. Jwalo ka naheng ya Brazil kapa yona Ukraine. Ba ikarabella hantle ka ho hodisa kapa hona ho jala tse ding tsa dintho tse re sa di fumaneng mona Afrika Borwa. Ukraine e fehla mafura, mme ha ele Brazil yona e fehla koro. Ha ele rona Afrika Borwa re keke ra kgona ka ha ka nako ya hwetla, ha ho kgonahale hore re ka jala se ka reng koro.

Seo nka eletsang bo rapolasi le basebeletsi ba bona ke ho leka ho kenella technology-ing ya hona jwale. Mme seo hape nka lekang ho eletsa, ke ho leka ho etsa tshireletso e ntlafetseng bakeng sa tsohle tseo ba sebetsang ka tsona. Ho leka ho matlafatsa le ho leka ho utulla seo ba sebetsang ka tsona. Ka ho le leng, bo rapolasi ba ka batla metjhini e kenelletseng ya technology ya hona jwale, le ho leka ho hira batho banang le tsebo ka seo ba sebetsang ka sona.

Nkile ka bona motho ya kapa motho ya nang le jarete ya meroho. Seo ke se hlokometseng ka motho enwa, o ne a hlokomela hore jarete ya hae e kgolo haholo mme e ka kgona ho anela meroho e fapafapaneng. Seo a neng a se etsa hape ke ho leka ho nosetsa meroho ya hae letsatsi le letsatsi. Empa ka ha meroho ke e meng ya dintho tse sa batleng metsi a mangata, o ne a leka ho nosetsa hantle hore e se ke ya pona. Ka ho le leng, o ne a nka meroho ya hae ae phuthela ka e tle re dinonyana ha di fihla, di se ke tsa kgona ho senya tshimo ya hae.

Ka ha hona le bo rapolasi kapa dipolasi tse iketang pele ka meroho. Di nka meroho ena, mme di e romela mabenkeleng a fapafapaneng. Meroho ena e hlahlojuwe mme ya bonwa ele e meng ya meroho e hantle haholo bakeng sa ho jewa. Bo rapolasi bana ba ka etsa di-million-e, million-e ka meroho ena. Ho tlalehwa ho bo rapolasi le bona ba etsang meroho ena, mme ba etsa bonnete ba hore meroho e dula ele boemong bo nepahetseng.

Ke nahana hore rona Basotho re batla re sena tsebo e kenelletseng kapa tsebo e batsi ha ho tluwa tabeng tse kareng tsena. Mahe a dinotshi e batla e ba, a bapala karolo ya bohlokwa haholo. Empa ho hloka tsebo ho Basotho ke yona e etsang re bone hore ba se leme ditshimo tsa bona ka mahe a dinotshi.

Bohlokwa ba ho lema le ha ona le serapa se senyane ke hore ho lema ho ka ba le bohlokwa bo itseng ho tsa lefatshe le bohlokwa bo itseng ho tsa tikoloho. Ho lema ho bohlokwa haholo le bakeng sa hore o ka kgona ho fepa malapa ao eleng hore hana bokgoni. Ho lema ho ka etsa tjhelete le ha ele serapa se senyane.

Basotho ke batho ba dumelang haholo moetlong. Mme ho lahla matlalo ana ekaba ho rohaka kapo ho thunthetsa moetlo wa rona. Matlalo a batla a bapala karolo ya bohlokwa mafung, meketeng ka kakaretso. Mme ke nahana hore ebang ba lahla matlalo ana, ba a lahlela dithoto bolong mme seo se ka batla se silafatsa tikoloho ya rona.

Ke nahana bo ntate kgomo ya ka e nngwe e nang le lefu lena le atileng haholo la foot and mouth disease. Ke lefu le tshwaetsanang ha bonolonolo bona ba ha esale. Mme ebang ho ka etsahala hore ebe kgomo tsa ka kapa phoofolo tsa ka se di tshwaetsane ka ho fetisisa, ke ne ke ka lakatsa hore le hlokomele kapa le ente tsa lona diphoofolo. Hobane lefu lena le kotsi haholo ebile lefu lena lebaka le tshenyo e kgolo mehlapeng ya rona. Bo ntate ke kopa le ente, le ente, le ente diphoofolo tsa lona mme le dule le etsa ka bo hohle hore di maemong a lokileng. Ka ha ka ho nna ka mona ke batla ke ba le lesisitheho la hore e nngwe ya di-sick-i tse kotsi e se ele teng.